Dibanka di sekaseka fa e le hore a o tsena sekolo ebile ba sekaseka le mokgwa o e leng hore o tlaha o ntse o dirisa madi ka ona. Tota tota ba lebelela hore o motho o o siameng, o a ka amohediwang ka ntlha ya kopo ya karata ya sekolo. Tota tota ba sekaseka tsela e o dirisang madi ka yona le hore sekolo seo o se tsenang, se mo molaong na, ebile maina a haho a teng kwa sekolong seo na. Ee, ke tsone tseo tse ba di sekasekang.

Madi ao o a adimilweng, a tlile ho oketswa ka honne ba tshwanetse ho add-a interest mo godimo ha one, ka jaalo o tshwanetse wa tlhakantsha interest le madi a o tshwanetseng ho a duela hore o kgone ho lebelela hore o tlile ho duela bokae kgwedi le kgwedi.

Molemo wa go beeletsa madi a go tlohela tiro, ke gore a ka kgona go go thusa fa o ntse fa gae ele gore ga o sa dira. Kotsi e nngwe hape ke gore fa o ntse o dira, o hohelwa madi a le mantsi ka lebaka la gore a tshwanetse ho beeletswa hore a kgone ho ho thusa fa o tlohela tiro.

O tshwanetse ho dira bonnete ba hore o duela ka nako ebile ha o tshedise kgwedi. Fa o ka iphitlhela e le gore o tshedisitse kgwedi, o ka fitlhela dikotlhao, dikotlhao tseo e leng gore go oketsiwa madi a e leng hore o tshwanetse ho a duela kgwedi le kgwedi, ka jaalo netefatsa hore o nna ntse o duela ebile ha o tshedise kgwedi.